Batho ba tswang lebollong matsatsing ana ha e sa tshwana le lebollo le le la kgale, kgale kapa la pele la hore motho o tla kgutla a neuwe molao. Ba jwale ba tswa lebollong se le batho ba nwang tahi, ba nwang ba tsubang le dithethefatsi kapa ba itse monna ke monna ka jwala, ha re tsebe. Empa bana ba mona tulong, re leng ho yona se le batho ba nwang ba tsubang ha sa na batho ba e le batho ba le ba serithi ba tswang lebollong.

Batsho ntse ba hloleha ho tlwaela ditsi tsa setjhaba hobane matsatsing ana batho ha ba mamele seyalemoya. Se ba dula haholo difounung tsa bona. Seyalemoya se thusa haholo hobane se a kgona hore bontsha le hore re mamele di tsa tsa setjhaba.

Nakong ya jwale kereke se kene ka hare. E lahla melao e re hotseng ka yona ya badimo hobane bana ba ha na tje ha o so tshwanetse hore ba etse mesebetsi le ka tsela ya meetlo e ne re etsa ka yona. Ha ba sa sebedisa badimo, ba sebedisa kereke. Ba re badimo ke moya o mobe. Ntho e batlehang ko hore ba tsebe ba latele molao wa lapeng hore mona lapeng re hola ka tsela e tjena, badimo le Modimo e tjena. Empa kereke ya hao o nka e e kenya, empa re tsamaya ka tsela e tjena. Re latela tsela e tjena ho etsa dintho o hotse ka tsela e tjena ya ho etsa dintho. Jwale o tla sebedisa yona ya tsela e tjena ya ho etsa dintho ya mo lapeng.

Dumela mokgotsi ke o founela tjena hore bekeng e tlang ke ya nyala. Bo malome le bo ntate se ba ntholletse motho. Ke tla be ke le motho wa motho ba nkentse ho arranged marriage. Ba re ke moetlo o etsuwang ka tsona dintho moo lapeng. Pelo ya ka e bohloko mpa ha eyo ntho ke tla e etsang hobane ke ka tsela e re holang dintho di etsuwa. Jwale ne ke o mema kapa ke o tsebisa hore o fihle o tle o lenyalong la ka motswalle.

Rona ka setso sa rona le ka dinako tsa mokete bo mme ba bo e ba apare seanamarena le dishweshwe, bo ntate ba apare dikobo tsa bona tsa Sesotho. Ho be monate ho ketekwe. Dikobo tsa bona tsa Sesotho di fapane. Ho na le tsa poone. Ho na le tse hlahisitseng mebalabala ke hore ho ba monate, ho apara le eo apare le modiyanyewe.

Tse kgethehileng tsa ketsahalo e kgethehileng jwang. Ke tloha ke phehe, ke bone hore ke letsatsi lefe bekeng ke reke dijo tse matlafatsang ditapole di ditamati, beetroot. Ho be monate, ke phehe dinama ke hlabe kgoho ya setso. Re o jewe ho be monate le ka hore o na le ditjhaki tse jwang. No. Empa le di ha di sa leyo. Ke ja noma ke ja dijo tse ntlafetseng tse .

A qetelle a na le seabo sa hore moreneng a batla ho bua ntho eo o batlang ho bua. Ba lebale hore morena ke yena ya ya busang setjhaba sa hae. Empa matona ha a sa na, ha latelle ho ya ha mosebetsi wa bona le le ka way ka tsela e ba behuweng ka teng. Se ba bona marena jwale ho qetella ho sa ba le kutlwano. Morena a qetelle a etsa ntho ka tsela tsa hae, hobane ha e beha ho matona a hae, matona hang tsamaisa ntho eo, jwale a qetelle a re a iketsetsa a le motho tsa hae.

Eya nna ke rata hore baholo ba rona e be bona, ba dula ntse ba le teng ba fa dikeletso ho batho ba tshwereng ka nako eo. Hobane le bona ba fetile moo tsela e botswa ho bona. E seng batho ba tlo ba etsa dintho tsa hlooho ya bona tse tswileng tseleng. Hobane se baetapele ba rona jwale se ba iketsetsa tsa hlooho ya bona mmusong wa bona. Ha ba sa batla dikeletso, batho baetapele ba mehleng, keletso le ya batle baetapeleng ba mehleng hobane ba fetile tseleng tseo ba tseba hore ntho ba ka e rarollla jwang. Ha e le tjena.